Yebo, kuwumqondo omuhle ukuba izinkundla zibambe izikhathi ze-question and answer namaciko. Ukuze bazane kangcono ngoba kunemibuzo abazobuzana yona. Kumele baphendulane ukuze bazane kangcono.

Yebo, ngake ngazithola ngiphelelwa idatha, ngingalindele. Lokho okwaba buhlungu kakhulu kumina ngoba ngangisabhizi kakhulu nomsebenzi wesikole. Ngahamba ngayocela kubazali bami ukuba bangithengele idatha, ngase ngaba nalo-ke idatha.

Ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza oludinga ukuthi ngisekele izilimi eziningi zasendaweni. Amasu engingawasebenzisa ukuthi wonke umuntu asebenzise ulimi olujwayelekile, ulimi olugunyaziwe ukuthi wonke umuntu alisebenzise njengolimu leli laseNgilande ulimu, le-English. Ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi axhumane nomuntu, abantu bezozwana uma bekhuluma.

Ukuze ngiqinisekise ukuphepha uma ngisebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi, uma sengiqedile konke engikwenzayo, ngingacima yonkinto futhi ngigweme nokuba ngi-save-e ama-password. Uma ithi save password ngithi do not allow.

Azikho izici engingamutshela ngazo umkhulu wami, ngaphandle kokuthi ngimukhombise ukuthi isebenza kanjani i-telemedicine. Ngimthathe i-step-by-step.

Kubalulekile ngoba kufanele ngazi ukuthi ngiphila kwiNingizimu Afrika enjani. Nokuthi iphila ngaphansi kwamiphi imithetho noma imigomo, ukuze nami ngikwazi ukuyilandela ngendlela efanelekile.

Thula. Cha, angeke kube isiphazamiso ngoba vele kufanele asebenzise i-inthanethi ukuze ezothola ulwazi olunzulu mayelana ne-asayimenti asuke ayinikezwe esikoleni.

Kubaluleke kakhulu kimina ukuze ngazi ukuthi inkundla engizobhalisa kuyo izokhuluma ngani isihloko sayo. Uma sengivele sengiyibuka, ngibe sengazi ukuthi vele ngizokhuluma ngani. Futhi kubalulekile ukuthi ibe nezilimi eziningi, ukuze wonke umuntu a-understand-e ukuthi kuzokhulunywa ngani ngolimi lakhe.

Izici engingazicabangela uma ngingumphathi wesisiteshi somsakazo. Ngingacabanga mayelana ne-unemployment rate, ukungasebenzi kwabantu, amathuba omsebenzi uma engekho kangaka. Ngiphinde ngicabange futhi ngokukhulelwa kwabantwana abasesebancane. Ngiphinde futhi ngicabange futhi ngendlela ubugebengu obudlange ngayo emphakathini. Izona-ke izinto esingakhuluma ngazo lezo.

Uma uhulumeni engaxhasa ngezimali zokuba kufakwe i-Wi-Fi yamahhala ezindaweni, mina ngingathi kufanele ayifake yonke indawo. Kungaba isezindaweni zasemakhaya, emalokishini noma emadolobheni, ngoba wonke umuntu uyayidinga i-Wi-Fi yamahhala. Ikakhulukazi esikhathini samanje esiphila kusona yonkinto iyabiza. Kufana ngisho uzothenga idatha esitolo alihlali ngisho usuku olulodwa. Manje kufanele ukuthi uhulumeni wonke umuntu amfakele i-Wi-Fi, ukuze wonke umuntu azuze ngalokho.

Ngicabanga ukuthi izinhlelo zokusebenza zezempilo zikhuthaza imikhuba engcono. Ngoba zikwazile ukuthi zinqande kancane isimo sokukhulelwa kwabantwana basebancane ngokuthi zifambe zifaka ama-condoms ey'koleni, emathoyilethi, nasezindaweni la kucashe khona, noma ezindaweni zokucima ukoma.

Izingxenye zesimo sezulu zisisiza ukuthi ukwazi ukuthi uzophuma ugqoke kanjani. Uma lishisa wazi ukuthi uzogqoka uzogqoka ingubo epholile. Uma libanda wazi ukuthi uzogqoka okufudumele. Noma linetha wazi ukuthi uzokwazi ukuphatha i-umbrella yokuzivikela emvuleni ukuze unganethwa.

Lolu hlelo lungazuzisa osomabhizinisi ngokuba bakwazi ukuthi uma ngabe befake izinto zabo noma bemaketha amabhizinisi abo kwi-inthanethi, wonke umuntu azi ukuthi ini itholakala kephi, futhi iyimalini. Akwazi ukuthi asheshe afinyelele kulelo bhizinisi ukuze athola ukuthi asizakale.

Umehluko phakathi kuke-prepaid, i-prepaid-i uthenga i-airtime esitolo uzifakele efonini yakho. Kanti inkontileka yilapho khona unesivumelwane nesitolo thizeni kungaba esaka-Vodacom, esaka-Cell C, esaka MTN, noma iyiphi inethiwekhi abakufakela sona ngenyanga.